Hikuva va ku teka egedeni ya laha u tshamaka kona va tlhela va ya ku chicha egedeni ya laha va yaka kona naswona ntsengo wa vona a va languti leswaku mi khandziye mi ri vangani va languta ntsengo hi ku ya hileswaku u ya kwihi.

I bazi ra kahle swinene hikuva, u fika u hlayisekile laha u yaka kona naswona u fika hi nkarhi.

Ni vona va ri vanhu lava nga le ku pfuneni swinene loko swi ta eka timhaka ta swo khandziya. ni twa ku nga hlayisekanga a ni titwi kahle hikuva hi ndhawu leyi va rhandzaka ku duvulana.

Leswaku va ta kota ku dyondza, no tiva, no dyondzisa vana va vona hi timhaka ta ndhawu yeleyo.

ku pimanisiwa hi ku nhundzu ya wena yi na ntikelo wo ta ni hi kwihi.

I timhaka ta maxelo yo hambanahambana naswona swa kavanyeta ku hlwela ka swikepe na timhaka to cincanacincana ka tinhundzu, ku teka nhundzu yin'wana va yisa eka xikepe xin'wana.

Ku ri va va ni vuxiyaxiya, no vutisa leswi va nga swi twisisiku leswaku va ta kota ku dyondza swo tala no teka swithombe.

Yi tshembekile ku fika laha ko yi ta ku fikisa laha u nge te u lava ku ya kona. Loko muchayeri o hambuka swi ta endla leswaku mi lahleka.

Hina vakhandziyi va mathekisi a hi ve ni na vutihlamuleri. Hi nga pfumeli leswaku muchayeri a hi khandziyisa hi tele, a karhi a swi vona leswaku a ka ha ri na ndhawu yo tshama.

Ndzi titwa ndzi tsakile swinene naswona a ndzi se tshemba na sweswi leswaku hi mina loyi ndzi nga tikuma ndzi khandziye bazi lero saseka swonghasi.

Munhu un'wana na un'wana u ta hakela hi ku ya hi ku mindzhwalo ya yena yi tele ku fika kwihi, naswona na i na ntikelo wo tanihi kwihi. Munhu u fanekele a va a khome phepha ro kombisa leswaku u lava ku fambisa mindzhwalo yo karhi.

Maphepha yo kombisa leswaku swi fanerile leswaku mabazi ma rhwala vanhu kusuka eka ndhawu yin'wana ma ya eka yin'wana, na muchayeri u fanele a va na maphepha yo kombisa leswaku wa swi kota ku chayela.

Hikuva munhu loyi a nga ta va a kha a fambisa tindhawu to hambanahambana u ta va a kha a tiva tindhawu leti ti nga na matimu, hikuva ku ta va ku ri munhu wa kwale tikweni.

I swihahampfhuka hikuva swihahampfhuka swi hatlisa ku fika lomu swi yaka kona, hikokwalaho swi famba tiawara titsongo.

Ina, leswaku ndzi ta tiva no dyondza leswaku xitimela xi fambisa ku yini nakona munhu u famba njhani.

A ndzi nga ta titwa kahle hikuva na yona mali ya kayivela. A ndzi ta ti toloveta leswaku ndzi fanele ku khandziya thekisi.

E-e, a ndzi se tshama ndzi xava hikuva bazi leri ndzi ri tirhisaka a ri xavisi mathikithi eka inthanete.

Ndzi nga humesa mabazi mo hlaya leswaku munhu un'wana na un'wana a ta kuma ku khandziya nakona, va khandziya kahle va nga khandziyi va tele.

I ku hatla u fika lomu u yaka kona hikuva xihahampfhukaphatsa xi hatla xi ku fikisa lomu u yaka kona, xi famba hi ku hatlisa swinene.

Eswiharhi, elwandle, ni le mindhavukweni.

Ndzi n'wi khoma hi tlakusa milenge swin'we, kantsananakantsanana ku kondza hi ze hi nghena ebazini ndzi karhi ndzi n'wi pfuna.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku swifambo leswi swi endleriwile vadyuhari, yena a hi mudyuhari. Nakona loko a famba a nga ri mudyuhari, u ta va a karhi a tekela wun'we wa vadyuhari ndhawu.

Hileswaku u kota ku vona kahle tindhawu ta ku hambanahambana ka tona. Xo biha hileswaku nghozi yi hatla yi ku fikela.

Yi na mbuyelo wa kahle hikuva na hina va kota ku hi xavisela leswi tiko ra hina ri nga ri ki na swona. Xandla famba xandla vuya. I mpfunano.

Hileswaku hi nkarhi wa tiholideyi va fanele ku hunguta mindzhwalo va pima leswaku, khamphani na khamphani yi fanele ku rhumela mindzhwalo yo tanihi kwihi.

Ku kombisa muchayeri loyi a nga ndzhaku kumbe a mahlweni leswaku u fanekele a va na machayelelo lamanene hikuva, tiraka yi nghozi swinene. Nakona va fanele ku landzelela swilaveko swa kona.

Hikuva va va va ri karhi va va tekela ti-customer ta vona, hikokwalaho Uber a yi yimeli ko tala leswaku yi kota ku ku famba. Kasi thekisi yi yimela leswaku yi tala yi ta kota ku famba. Nkarhi wu va wu kha wu va siya van'wana loko va ha yimele leswaku thekisi yi tala.

A ndzi ta swi khoma kahle hikuva mina ndzi le ntirhweni nakona a hi vona lava va endlake leswaku ni tirha tiawara to .

Swipfuno hileswaku hi hatla hi fika laha hi yaka kona hikuva a ku na lexi xi nga ta ku yimisa eka freeway swiphiqo hileswaku ku tele ngopfu tinghozi hikuva vanhu va va va ri karhi va chayela hi rivilo ra le henhla .

Ti kombisa leswaku u fanele u chayela kahle naswona u nga hlangana na nghozi loko u nga chayeli kahle u fanekele ku landzelela swiletelo na swileriso.

Ina hikuva endzeni ka xitimela ku va ku ri ni varindzi lava va lavaka ku tiyisisa leswaku vanhu va .

I bazi hikuva bazi ri hlayisekile swinene hi xitalo vachayeri va mabazi a va chayeli hi rivilo ra le henhle.

I ku tiyisisa leswaku buloho rin'wana na rin'wana ri na vanhu vo ringanela ku tshama va kha va tiyisisa leswaku buloho relero ra ha hlayisekile endzhaka awara yin'wana na .

Ndzi longa hinkwaswo leswi ndzi swi tivaka leswaku n'wana u ta swi lava laha ndleleni swo fana na mati swakudya.

Ina hikuva a swi ta endla leswaku ndzi tshama ndzi hlayisekile loko swi fika eka xo famba n'hweti hinkwayo hikuva loko munhu a khomile mali swi nga endleka leswaku loko swi fika exikarhi mali ya ku khandziya yi hela kasi loko ku ri na makhadi khadi ri endleriwe leswaku munhu a khandziya ku kondza n'hweti yi ze yi hela.

Hi leswaku laha a ndleleni loko ku sele timinetse to ringana timbirhi leswaku munhu a fika laha mabazi ya pimiwaka kona ku tiyisisa leswaku a hi rhwala nhundzu yo tala ku va ku ri na varindzi vo tanihi maphorisa leswaku va tiyisisa ku ri a ku na bazi leri ri nga ta ka ri nga ngheni eka ndhawu yeleyo.

A ndzi nge swi koti ku hlaya mali loko ndzi tshame laha mahlweni hikuva a ndzi swi koti loko swi fika ka mathematic ndza kanganyiseka .

Mabazi lama fambaka mpfhuka wo leha ma kumeka ma ri na swi leswi va swi tivaka leswaku vanhu va ta swi lava laha ndleleni swo fana ni .

Hikuva hi xitalo va chayela mimpfhuka wo leha nakona nkarhi wo wisa wa vona wu va wu nga ringanelanga.

Hi ku loko swi fika eka swo famba va ta hlupheka hikokwalaho mabazi a me le ku .

Ku fanele ku va na vachayeri vambirhi leswaku loko muchayeri lowun'wana a karhala lowun'wana a kota ku n'wu wisisa a n'wu .

Swi va khumba hi ndlela ya leswaku va ta tirhisa mali yo tala ematshan'wini ya leyi a va yi tirhisa endzhaku leswi swi nga ta endla leswaku va nga ha wu voni na muholo wa vona leswaku wu tele ku fika kwihi kumbe wu nge he fikeleli leswi a va swi fikelela.

Leswinene hileswaku emagondzweni ku va ku nga talanga hikuva vanhu a va swi rhandzi ku famba nivusiku leswo biha hileswaku muchayeri wa bazi a nga khomiwa hi vurhongo.

Hi leswaku bazi ri layicha nhlayo yo tala ya vanhu nkarhi wun'wana swa tika leswaku bazi ri fikisa nhlayo yeleyo wa .

Minjhani ndzi tshemba ma ha pfukile a ndzi kombela ku mi tivisa leswaku mindzhwalo ya n'wina yi hlwela ku fika hikokwalaho swikepe swi le ku tirheni ngopfu vanhu vo tala va le ku rhumeleni ka mindzhwalo.

Bolt i app-u leyi yi lavelaka vanhu xa ku famba xa ku famba lexi xi ku tela egedeni ya laha u nga kona xi ku yisa laha u lavaka ku ya kona.

Hikuva swi va swa ha lavisisa ndlela leyi swi nga sukaka hi yona ku haha swiya emoyeni.

E-e, ndzi vona swi nga fanelanga hikokwalaho ko va ku nga cincanga nchumu mpfhuka ku va ka ha ri waluwani a va wu famba khale.

E-e, ndzi vona swi nga ri kahle ku fanele ku thoriwa vanhu lava nga ta tirha ntirho wolowo hikokwalaho na vona i vana lavayani va ha lava ku dyondza.

Ndzi nga endla tiphositara laha ndzi nga ta tlhela ndzi vekela xithombe xa xikanyakanya xa mina ndzi kombisa leswaku ndzi yiveriwile xikanyakanya loyi a nga ta tshuka a xi vonile a ndzi khumba eka riqingho ndzi ta siya na namboro.

U fanekele u famba hi patu ra wena laha u nga ta kota ku vona kahle timovha leti ti nga eku teni.

Ndzi nga hlawula Intercape hikokwalaho yi na vuhlayiseki bya xiyimo xa le henhla naswona a ku na ku munhu u ta lahleka hikokwalaho ku na ti-GPS kwala ndzeni ka bazi.

A longela n'wana swakudya leswi a nga ta swi dya laha ndleleni ku katsa ni mati a n'wi nyiketa na mali yo ringana dzana leswaku loko vo tshuka va nghenile eka ndhawu leyi nga na mitlangu leyi hakeriwaka a kota ku nghena a tlanga ni van'wana vana.

Loko u lava ku xava thikithi ka inthanete u fanele u tiyisisa leswaku ekhadini ra wena ra le bangi ku na mali hikokwalaho loko u xava va fanekele ku koka mali ekhadini ku tiyisisa leswaku u xavile va kota ku ku nyika nomboro ya thikithi ra wena.

E-e, hikokwalaho a va ku fikisi laha u tshamaka kona va fika va ku siya edorobeni naswona loko u fika edorobeni u ta fika u hlupheka ku lava xo ku hundzisela ekaya hikuva ku ta va ku ri vusiku.

Ndzi nga endla leswaku nkarhi lowu ndzi wu kumaka ndzi wisisa miri wa mina naswona ni n'wa leswi swi nga ta ni nyika matimba swo fana na ti-energy drink.

Byi nga tiyisisiwa hileswaku emapatwini ku fanekele ku kumeka ku ri ni vanhu lava va rindzaka mikarhi hikwayo.

I ku va na varindzi va xiyimo xa le henhla varindzi lava va nga ta va va khomile swa ku tirhisa ku rindza.

Bazi ra Luxury Coach i bazi ra kahle swinene ri sasekile ri na switulu swa masofa munhu u tshama kahle a tigedla naswona u va u hlayisekile loko u khandziyile rona.

I bazi ra Luxy Coach hikokwalaho ri na vuhlayiseki va tiyisisa leswaku vakhandziyi va hlayisekile.

A ndzi ti twanga kahle hikokwalaho ndzi ve ndzi hundziwa hi nkarhi wa bazi hikokwalaho a ndza ha kotanga ku xava thikithi hikokwalaho ka network.

Ndzi vona swi ri mhaka ya kahle hikuva van'wani va kumeka va nga ri na swakudya loko va ri ebazini va pfuna swinene la vuxavisi.

Ina, hikokwalaho vachayeri va mabazi va le ntirhweni naswona hi fanekele ku hakela leswaku va kota ku hola.

I ku tiyisisa leswaku nhundzu yi hlayisekile naswona yi tshamile kahle, ina ndzi vona swi ri kahle hikokwalaho nkarhi wu wun'wana u lava ku fambisa nhundzu naswona a wu swi tivi leswaku u ta yi fambisisa ku yini hikokwalaho wena u kumeka u nga lavi ku famba hi nkarhi wolowo.

I ku rhandza ngopfu mali hikuva a va fanele va tiyisisa leswaku ti-customer ta vona ti tshamile kahle naswona ti hlayisekile kambe e-e vona a va le ka swona va ti lavela mali ntsena.

Ndzi na tinga na wun'wana wa mutirhikulobye laha a patwini a nga ndzi fambisi kahle naswona leswi swi nga endla leswaku ku humelela tinghozi to tala laha mapatwini ndzi kombela ku pfuniwa ndzi kombela mhaka leyiwani hi langutisa kahle.

Ndzi na xivilelo loko swi fika eka vachayeri va mathekisi va hi khandziyisa hi tele swinene hambiloko va swi vona leswaku a thekisini a ka ha ri ri na ndhawu naswona swi endla leswaku hi nga tshami kahle loko hi fika lomu hi yaka kona milenge ya hina yi fika yi pfimbile naswona yi ri karhi yi vava.

E-e, a hi ndlela ya kahle hikokwalaho loko petirolo yo tshuka yile ehenhle kambirhi swi komba leswaku tithekisi na tona ti ta tlakuka kambirhi.